Ni vhona hu hu hu fhio zwine zwa fanela u dzhielwa nzhele musi hu tshi kaṋiwa mitshelo. Ni vhona hu zwifhio zwine zwa fanela u u dzhielwa nzhele musi hu tshi kaṋiwa mitshelo. Ni vhona hu zwifhio zwine zwa fanela u dzhielwa nzhele musi hu tshi kaniwa mitshelo. Ni vhona hu zwifhio zwine zwa fanela u dzhielwa nzhele musi musi hu tshikaṋiwa mitshelo. Ni vhona hu zwifhio zwine zwa fanela u dzhielwa nzhele musi hu tshi kaṋiwa mitshelo.

Ee, khaedu dzine dza vhanga u ṱhahelelo ya maḓi, ndi u sa vha na nḓisedzo ya vhuḓi ine i bva ha masipala. Tshiṅwe futhi ndi u, ndi u vha hone ha ha gomelelo. Ndi zwone zwine zwi vhanga ṱhahelelo ya maḓi, no u vha kule ha milambo na zwo zwi a vhanga ṱhahelelo ya maḓi.

Ee, ngeletshedzo ya muthu ane a khou nyaga u thoma vhubindudzi, ndi u mu tsivhudza uri khavhe na khuhu nnzhi dzine dzi ḓo thusa uri, dzi kone u mu itela makumba nga manzhi. Tshiṅwe tsha vhuvhili, ndi u vha na mutengo une u a farea, u a kona u kunga vharengi nga vhunzhi. Nahone u fanela u sedza uri zwine zwine a khou zwi shumisa kha bindu ḽawe, zwi khou muḓurela u swika gai. Ndi uri zwoṱhe u khou tea u thoma u vhala uri, o kon o kona u ita makumba mangafhani, ndi tshelede fhio, o shumisa vhugai, kumba ḽithihi u khou itea u bindula vhugai.

Ee, nḓila dzine ra shumisa dzone kha khavhishi, ndi u ita zwono pfi salad, na u kona u ita nthu, u i shumisa sa tshi sa muroho wa u sevha. Ee, ndi zwone zwithu zwivhili hezwo.

Ya, zwone zwi hone, u sa kona u langa malwadze a zwifuwo. U fana na muphigela wa wa wa wa wa khuhu, na na mulo na vhari mini hovhu vhulwadze ha khwanḓa kha kha vhupo. Zwi zwa zwa sa kona u langiwa, hu avha na tshinyalelo ya zwifuwo zwinzhi.

Ee, hezwi zwithu zwi ndi zwone zwine ndi zwone zwo ro ro ḓi tikaho ngazwo, ende zwi ita uri fhethu hu vhe na mishumo, vhathu vha kone u shuma. Zwiṅwe zwi dovha zwa ita uri, ikonomi ya shango i kone u aluwa, ri a kona u zwi isa kha maṅwe maṅwe mashango. Zwa dovha na u thusa uri sa shango ri songo to vha na nḓala, ngo uri zwimela hezwi zwa zwa nonga zwino kona u ita mukapi na mavhele, ri a kona u ḓi itela riṋe vhaṋe kha zwiḽiwa.

Ee, ho shumiswa phuri ri ita mukusule nga dzo, ra dovha ra ita dovhi nga ha dzo. Dza dovha dza bikiwa dzo koḓeliwa nga nga nḓuhu.

Nga zwifhinga zwa gomelelo, hu a vha na nḓala. Ri wana zwifuwo zwa vho rine, zwi tshi khou fa, miroho ri vha ri sina. Mitshelo na yone, i vhe i sokou tou vha na mutakalo na luthihi. Ndi uri hu avha na, na ṱhahelelo ya zwithu zwinzhi.

Zwine ra shumisa zwone ro shumisa, blue death kha miroho. Ra shumisa miora, ra shumisa vhutoko ro vhu ṱanganisa na maḓi. Ra dovha ra shumisa yeneyi miṅwe mishonga ya i ne rivha ro ya dzi koporasi u i ṱoḓa.

Ee, hu na mishu miri miṅwe ndi i a tea uri i ṱavhiwe, ngo uri miri minzhi i khou ngala ngala ngo uri kushumisele kuvha ku sa khou langea.

Ee, zwithu zwine zwa tea ndi uri miṅwe vho rabulasi vhavhe na thendelo ya uri vha kone u ṱavha miṅwe miri, Ngo uri ri wana uri miṅwe miri, i khou ngala ngala mara arali i tshi khou langiwa nga vho rabulasi, vha ḓo ita nga maanḓa oṱhe uri miri i songo fhela yoṱhe.

Ndi vhona zwi tshi khou thusa nga maanḓa, ngo uri vhathu vha a kona u vha na, vha na nḓivho. Nḓivho ine ro vha ri si nayo, yo u kona u vha na zwine vha zwi fhedza uri ndi dzi breeding, ro vha ri si nazwo. No u kona u langa tshiimo, ngo uri vhulimi havho riṋe ho vha ho ḓi sendeka nga kha mvula, mara ngo uri ho no vha na pfunzo nnzhi, zwithu zwinzhi zwi khou vha khwiṋe.

Maga o teaho uri a vhe hone, ndi u hamiwa ha dzi kholomo kha zwifhaṱo zwine zwo valea. Nahone zwi shumiswa zwoṱhe, zwono fhedza u hama, zwi fanela u ṱanzwiwa. Zwa dovha zwa ṱanzwiwa musi zwi khou ya ha, ha u hami, u hama kholomo, na vhashumi vho no hama dzi kholomo. Vha fana vha na zwiambaro zwine, vha tshiyo u hama vha ambara zwone, zwine a zwi ngo tendelwa uri zwi bveha.

U hamiwa ha kholomo, zwi khou ṱoḓa uri dzi hamiwa fhethu hune ho tsireledzea, nahone hafho fhethu, hu dzulela hu khou kulumagiwa misi yoṱhe.

Ndi vhona ungari zwa khwiṋe ndi u ṱavha ubva kha thanga, ngo uri vhutshilo ha hone vhu vha vhu vhulapfu u fhirisa zwa muri wa endiwaho.

Ee, ndi ḓivha miḓi minzhi ine yo vha na na tshanduko kha vho.

Ya, zwone zwi zwi a ṱhogea u ḓivha uri dzi khalaṅwaha dzoṱhe a dzi fani, nahone tshiṅwe tshifhinga u vha u khou tea uri zwiṅwe zwimelwa, zwine zwi a lenga u tshinyala, u nga kona u itela iṅwe, u kona u itela iṅwe khalaṅwaha ine ya khou tevhela.

Ee, riṋe vharema ra ri songo tendelwa, u vha na fhethu hu hulwane ha u lima. Nahone ra ro vheiwa kha mavu ane ha ngo nona.

Khaedu khulwane vha vha vhanayo ndi ya uri, vha vha so, vha vha sa koni u dzhia zwithu zwavho vha kona uzwi isa maragani. Nahone zwishumiswa zwinzhi vha vha sa koni u zwi swikelela, ngo uri zwa vha zwi khou ḓura.

Zwiṅwe zwa zwi khou itelwa uri, hezwi zwo dzula dangani dzi songo kuḓana, dzi songo vhaisala. Nahone dzo bviswa maṋanga, dzi avha na mutakalo wavhuḓi.

Zwishumiswa he zwinoni zwa musalauno, zwi zwi a thusa nga maanḓa. U fana na mitshini yo u kaṋa, u fana na mitshini yo u ṱavha, mitshini yo u sheladza. Zwiamba uri zwi vha zwi khou fhungudza mushumo munzhi, u wana uri zwi zwi u a kona u swikelela production yawu, i ya vha, i ya vha nṱha.

Zwone zwa vha na khaedu khulu nga maanḓa, ri tshi khou ya kha ḓivha zwakale, i ne ra bva hone. Mara zwa zwino zwo no khwinifhadzeya, ngo uri roṱhe ri khou kona u vha na ndinganelo na, ri sa athu u to swikelela kha vhatshena, mara nga zwiṱuku nga zwiṱuku ri khou swikelela.

A thi tu zwi vhona zwi tshi khou itiwa hezwo zwithu.

Zwithu zwine zwa vhulaha ndima ndi, ndi u shumisesa nga maanḓa manyoro heya a a khuhu. Ndi wana a zwi zwone zwine zwi a vhulaya ndima, ngo uri arali sa tsumbo muroho, u wana u tshi khou swa.

Ya, zwone zwi vha thaidzo ngo uri ri wana vhunzhi ha vhathu, vha sa khou to u wana miholo i vhonalaho. Nahone, u wana uri vhashumi a vha khou vha na u fariwa zwavhuḓi. Ndi vhona u nga ri mulayo ndi une wa tea u khwaṱhisa tshanḓa.

Sekithara ya mafhi ri wana iṅwe sekithara ine, vha vhathu vhanzhi a vha tu to i ṱhogomela nga maanḓa ende a rina nḓivho nayo. Ndi vhona uri ndi tshifhinga tsho uri heyi nḓivho i kone u isiwa tshitshavhani, zwi nga thusa kha mafhi, ri sa vhe na ṱhahelelo.

Ndi vhona ungari tshithu tsha ndeme afho fhethu, ndi uri nḓivho kha iye mahayani. Hu vhe na iṅwe nḓivho ine nga shango nga shango nga shango, vhathu vha khou ḓiya vha tshi khou sumbedziwa zwithu zwa vhulimi. Ngo uri hezwo zwithu zwi nga thusa nga maanḓa, uri vhathu vhane vha, ri kone u lima mahayani, nahone ri tshi khou lima, ri lime zwine ra ḓo zwine ra vha na nḓivho nazwo.

Ri dzi ṱavha nga khalaṅwaha ya tshilimo mvula yono ṱhomo u shulula.

Maga ane ra tea u ma tevhedza, ndi u ṱavha nḓuhu kha fhethu hune ho no digiwa nahone ri vha ri kho tea uri hu na mavu a vhuḓi ane hezwi dzi tshi hula ri kona u dzi tingeledzwa nga madubo uri dzi tshi ita dzi tshi bvisa vhana vha dzo vhavhe vha fhasi mavuni.

Ndi u ṱavha mafhuri u ya nga mifuda fuda yo fhambananaho.

Zwithu zwe nda zwi lingedze zwi ṱavha ndi zwithu zwi no pfhi vha ri egg plant ndi yone ya mmbalela ya fhedzisela yo to fa, khaedu ndi u sa vha na nḓivho nayo, uri u to i ṱavhisa hani, u i thogomelisa hani na kusheledzele.

Ndi vhona ungari bora vhathu vho ḓala gurowu ndi ha vhuḓi nga mannḓa, vhu ita uri na dangani hu dzuliseye na hone u tshi vhofholowa u vhofholowe zwavhuḓi.

Ndi mukapu wa makhaha u ne u nthusa uri nda u langa matsheloni ḓuvha ḽi a kovhela ndi sa pfhi nḓala, zwine nda u shumisela wone ndi ndi mafhi.

Ee vhuswa ha makha na mukapi wa makha ndi zwine nda zwi ḽa misi yoṱhe, zwi nthusa uri ndi songo vha na u vhari mini constipation ndi songo pfha na na omelwa, nahone nda u ḽa ndi a lenga u pfha nḓala.

Zwine nda ḓivha nga makhaha ndi uri u na muta u na mutakalo wa u mu fha muthu mutakalo woṱhe, ngori wau ḽa mukapu wa hone nga matsheloni ḽi a kovhela u sa pfhi nḓala, wa dovha wa ita na lukanda luvhe lwa vhudi u songo vha na thaidzo namusi utshi kho vhofholowa bungani.

A thi a thu ḓi wana ndi khou ṱavha guroyi.

Ee ndono ḓi wana ndi kho ḓi u ḽa weetbiks, zwine nda zwi itisa zwone ndi u dzhia tshi dina tsha weetbiks nda tshi posa tshi goḓeloni nda shela mafhi zwavha zwo fhelela nda lindela zwi tshi nauwa zwiṱukuṱuku nda kona u ḽa.

Ee zwithu zwine zwa shumiswa kha kha jungle oats ndi ri ndi ndi maḓi na na mafhi na swigiri, nahone yo itiwa nga goroyi.

A hu tu tovha na zwithu zwine nda zwi ḓivha nga mutshelo wa kiwi na luthihi.

Zwine ra zwi shumisa ndi ndivho manngo mapapawe dzi dzi ḽitshisi ma afukhada, maswiri, dzinarikisi.

Ndi vhona u nga ri tshi tshi dzhuzi i tiwa nga nga mitshelo, nahone yo to vha zwi vhidza mini zwo to phurosesiwa. Kone ku itele kwa hone thi ku ḓivhi mara hu vha ho shumiseswa mitshelo nga maanḓa.

Ee ndi vhona ungari vhathu ee vha tea u dzi fuwa, vhunzhi ha vhathu vha kho dzi fuwela u ita vhu bindudzi kha khazwo ngori zwi khou vha na vhu bindudzi nga maanḓa, zwi tshi khou ya ngori dziṅwe sa vha kho dzi rengela mishumo u ita mishumo ya tshithu yo ya nga u fhambana fhambanana.

Ndi vhona u nga ri tshanduko ya kilima i khakhisa ku itele kwa zwiḽiwa ngori zwithu zwinzhi u fana huna zwine a zwi teyi u tou wana mufhiso mu muhulu hulu, ndi vhona u nga ri zwi a khakhisa uri zwiḽiwa zwi tshi tou vha hone nga vhuḓalo.

I kwama uri zwiḽiwa zwisa kone u swika vhathuni nga tshifhinga, zwiṅwe zwa tshinyala zwi tshi kha ḓivha nḓilani u fana na miṅwe mitshelo nonga vho vhovho miomva iya ṱavhanya u tshinyala a i na vhutshilo vhulapfu, ndo zwi khakhisa kha ku tshimbidzele kwa zwiḽiwa.

Ee tshiṅwe tshithu kha zwa vhulimi ri fano sedza zwithu zwine zwi a kona u konḓelela tshanduko ya mutsho ngori tshanduko ya mutsho i vha i siho zwanḓani zwa vhoriṋe, ri fanela u sedzesa zwine zwi a kona u konḓelela tshanduko kha u konḓelela zwine zwa nga kona u tshila na musi mutsho u si wa vhuḓi. Nahone ri fanovha na kuitele kwa kona u tsireledza hezwo zwine a zwi koni u konḓelela u fana sa mufhiso uri ndi ku fhiyo ku itele kune ranga ku shumisa kuswa.

Ndi vhona u nga ri tshithu tsha ndeme ndo tshi lavhelesa ndu ndu u kona u vha na zwithu zwine ri zwi vhidza uri ndi vha ri zwi vhidza uri ndi green house ine nayo i a kona uri i ri tsireledze kha zwimela zwashu, ngori kilima a thi vhoni ndi tshithu tshine ri nga kona u tshi shandukisa ngo to ṱavhanya ngori rivha ro soko kona u ḓivha ngo ngo ngoho ya vhukuma uri i ngafhi.

Ee, zwi ita uri mitengo ya zwiḽiwa i vhe nṱha isa swikeleleyi na luthihi.

A zwi kwama mutakalo wa vhuḓi nga nḓila ine i vha i si tshavha ya vhuḓi na luthihi.

U wana fhethu ho no sokou tou aluwa zwavhuḓi na luthihi, ngori pfushi i vha i siho i vha i sa tsha wanala kha vhathu.

I ita uri malwadze a ṱavhanye u u phaḓalala kha zwiṅwe kha zwiṅwe zwiḽiwa, nahone zwiṅwe zwiḽiwa a zwi tsha kona u ḓi tsireledza zwiamba uri a zwi tsha kona u aluwa zwavhuḓi ngo ri mu vhulwadze ha hone vhu vha vhu tshi vho to phaḓalala.

Zwiṅwe ndi u vha na mbetshelwa ya zwiḽiwa u sa tsumbo u kona u omisa miṅwe miroho zwe a u ita mukusule zwi a ri thusa musi wa ṱhahelelo.

Ee mutakalo une u a kwama vhalimi vho ndu xeleleliwa nga ndimo na u xeleliwa nga zwifuwo, zwa vhanga uri vha bveledze zwiḽiwa zwine zwavha zwiṱuku zwine zwa sia masiandoitwa uri vharengi vha wane zwiḽiwa zwi kha mutengo wa nṱha nga maanḓa.

Zwi ita uri zwiḽiwa zwi ḓurele vharengi, hone vhalimi vha khou vha na u xeleliwa ha zwi liṅwa na zwifuiwa, zwa ita uri zwiḽiwa zwi ḓure maragani.

Ee zwi ita uri zwiḽiwa zwine ra zwi kho limiwa zwi vhe zwi si na mutakalo wavhuḓi, ngori ri ḓo wana zwiṅwe zwoswa kana zwo u shaya zwo shaya pfushi nga khazwo.

Ee zwi ita uri hezwo zwithu hu songo vha na zwiḽiwa zwine zwavha na pfhushi ya vhuḓi, zwi itela uri na riṋe vhathu ri songo tovha na mutakalo wa vhuḓi.

Ee zwi nga ita uri zwiḽiwa zwi songo tovha na mutakalo wavhuḓi ngauri zwi nga ita uri mivhili ya vhathu i songo vha na na mitakalo ngori vha do vha khou ḽa zwiḽiwa zwine a zwi na pfushi.

Ee dzi a rengiswa.

A zwi dzhia tshifhinga tshiṱuku mithathe muthihi kana mivhili, nahone yono ṱhukhulwa i fanela u lindelwa uri i bve malofha oṱhe.

Lukanda lu vheiwa ḓuvhani uri lu kone u oma zwavhuḓi nahone lwo sheliwa muṋo.

Lukanda lu dzhiiwa lwa vheyiwa ḓuvhani lwa kona u vheiwa zwavhuḓi hune lu a lu nga koni u vhuyelelana zwavhuḓi. Nahone lu fanela u dovha lwa lwa lwa lwa lwa fhaliwa nga ngomu lu bvise mapfura oṱhe na ṋama arali yo salela.

Maḓi a thusa uri mithenge i kone u bva zwavhuḓi, nahone u tshi ṱhuvha hu songo ṱhuvhela ṋama hu ḓovha hu khou kona u bva mithenga.

Mafhi a vheiwa kha fhethu hune a hu fhisi nahone hu na murotholo wo eḓanelaho.

Mutakalo u tshi khou ṱhavhiwa ri sedza uri hune ra khou ṱhavhela hone hu fanela ho kulumagea, tshiṅwe na tshiṅwe tshi tshi tsho kulumagea.

Ee vha hone vhakoni vha zwo.

Ee zwi hone hezwo.

Zwoṱhe zwi itiwa zwi to vhetshelwa ḓuvha vhathu ra kuvhanganya fhethu huthihi ha kona u vha na mushumo.

Ee ya khwine ndi u shumisa lufhanga wa to shidzha.

Zwi mikumba ine ra i vhona i kho rengisiwa ndi zwipuka zwa ḓaka.

Ḽiga ḽa u thoma ndi u ṱoḓa fhethu hune hu ne wa ḓo kona u bvisela hone hune mukumba hoyo a u nga wani mavu fhethuho.

Ee kha bulasi vhuṱuku maṱuku vha shumisesa zwanḓa, nahone hu tou vha na na tshifhinga hune dza hamiwa ngatsho.

Yo vha yo leluwa nga maanḓa ngori ndi tshifuwo tshiṱuku a tshi ṱoḓi maanḓa.

Tshenzhelo yo vha ya vhuḓi nga maanḓa ngo uri u khou thusana na vhaṅwe zwi vha zwi khou sumbedza na vhuthihi nahone ndi ndi zwithu zwi takadzaho nga maanḓa.

Zwithu zwa siyalala ndi u shumisa lufhanga kana ḽikhavha.

Ṋama i shumiselwa mutshini u i ita uri i vhe zwipiḓa zwavhuḓi zwiṱuku zwavhuḓi.

Ee tsha u thoma ndi u sedza fhethu uri afho fhethu ho kulumagea naa. Nahone vhathu vha fanela u ambara zwiambaro zwine zwi to shumiselwa zwezwo u u u u ṱhavha kholomo zwifuwo.

Thaidzo dzi ḓowelaho ndo konḓeliwa ha mitshini ya u hama ngori mitshini i thusa uri zwithu zwi hamiwa nga tshifhinga. Tshiṅwe futhi ha vha uri kholomo dzivha dzi songo eḓana tshivhalo tsha mafhi ane a vha a khou ṱoḓea nga ḓuvha nga ḓuvha.

A hafho a hutu tovha na mbilahelo naluthihi.

Ee khaedu khulu ndi u ṱuwa ṱuwa ha muḓagasi, ngori mitshini ine ya tea u khou shumisiwa i vha i khou shumisa muḓagasi. Ndi yone khaedu khulwane na u sa vha na vhashumi vho eḓanalaho.

Hafho ahu tu tovha na khaedu naluthihi.

Tsha u thoma ndi u sedza fhethu uri ho kulumagea nahone zwishumiswa zwoṱhe zwo kulumagea, nahone zwo shumisela mushonga uri zwi kone u vhulaya u kone u u vhulaya zwitzhili zwi sa vhonali nga maṱo.

Ee ndi musi hu tshi khou vha na muphaso u vhuisa muthu o lovhaho.

Vhugudisi ndi vha ri human slaughter.

Ndi u kona u shuma nga vhuroṅwane ndi hone hune ha ha kona u ita uri u kone u ṱanzwa lu lu lukanda lwa tshifuwo zwavhuḓi.

Zwishumiswa zwine ra zwa zwishumiswa mahayani nga maanḓa ndi ndi lufhanga nahone ha vha na zwi razor ndi zwone zwine zwa shumiswa.

Ri shumisa tshibakete na na zwanḓa fhedzi.

U bvisa lukanda lwa khuhu zwi fhambana nga uri khuhu u shumisesa zwanḓa. U bvisa lukanda lwa tshifuwo zwi tshi kho ya ngori ndi tshifuwo tshingafhani, nahone u shumisa lufhanga wa dovha wa shumisa zwanḓa u kokodza uri lu kone u bva lwothe ho luya lukanda.

Phambano ndi ya uri ya zwa thekhinolodzhi zwi a ṱavhanya u wa ṱavhanya wa hama kholomo nnzhi nga ku fhinga kuṱukuṱuku. Ngori nga mithethe ya fumi u wa vha wo kona u hama kholomo dzo no swika nṋa kana ṱhanu.

Zwi dzhia mithathe mivhili nahone u tshi kho u tshi u fanela u i vhea fhasi, wa arali u na muthu ane a khou thusa a fara milenzhe muṅwe a fara a fara maphapha wa dzhia ṱhoho wa kona u dzhia nga lufhanga.

Zwi dovha zwa vha zwi khou sika na mishumo, nahone mafhi ndi a ṱhogea muvhilini wa muthu.

Tsha u thoma vha sedza fhethu hune vha ḓo ṱhavhela hone zwifuwo, sa izwi vha si na fhethu ho hone ho tsireledzeaho na na mitshini ya hone vha ṱoḓa fhethu.

Ee kholomo kana mbudzi i hamiwa mithethe mivhili kana miraru.

U tsireledza vha ita vha shela mushonga uri a kone u vhulaya zwitzhili nahone nahune vha ma vheya hone hu fanela u vha ho kulumagiwa. Na zwithu zwoṱhe zwine zwa shumisiwa zwi fanela u ṱanzwiwa uri zwi nga mishonga yo vhulaya zwitzhili.

Kanzhi kanzhi hezwi zwa zwanḓa ndi zwa vhathu vhane ri wana uri a vha na kholomo nnzhi dza dza mafhi nahone vha vha vha khou itela vhone vhaṋe. Havha vhane vha shumisa mitshini ndi vhathu vhane ndi vho ramabulasi vhahulwane vhane vha vha na kholomo nnzhi dzine dza khou tea uri dzi hamiwe, zwi ita uri mushumo u leluwe.

Ri wana kanzhi kanzhi zwifuwo u wana zwi sathu tovha na thaidzo ngo uri zwi vha zwo no ḓowela u dzulela u hamiwa mara dzi ṱhungu dzi vha dzo vhaisala nga u hamiwa.

Ee mbilahelo dzi a vha hone ngori u wana muthu a sa koni u u ṱhavha tshifuwo nahone zwi dzhia tshifhinga uri tshi welele hu avha na mbilahelo.

Ee u nga takalela u dzulela hanefho uri u so ngo vha na thaidzo ya u ya zwi endedzi nga matsheloni wa to ṱuwa vhege i tshi fhela.

Ee thanga dzi to dzi to bikiwa u bva afho u bikiwa dza kona u aneiwa dza kona u omisiwa.

Lanolin ndi mapfura ane a ita a thusa kha u ita madzudzu.

Mabambiri a itiwa nga muri.

Manthu makwati a to remiwa u bva afho u remiwa a gayiwa u bva hafho a yo bikiwa uri a kone u ita mabammbiri.

Tsha u thoma ndi uri miri i fanela u remiwa ngo ya nga u sielisana, hafho he ha kona u bvisiwa he ya bvisiwa heinoni mihulwane. Hu dovhe futhi hu ṱavhiwe miṅwe hanefho fhethu huthihi uri hu kone u vha na miri ine i ḓo dovha ya sala i tshi kha ḓi vha hone.